Banka e seka-seka history ya gago ya go duela sekolototo, madi ao a amang le dipampiri tse di tlhomametseng boitseanape. Ba batla netefatso gore o kgona go duela karata ya sekolo ka nako.

Fa o dira tshwetso ya karata ya sekoloto o akanyetsa tshenyegelo ya madi. Sekoloto sa lenaneo le ditshwanelo tse di mo karateng. O ka bapisa mefuta e e farologaneng ka go leba interest rate, monthly fees, points tsa loyalty le ditlhokego tse di ikgethileng tsa karata. Ka go dira jalo o kgona go bona karata e e go tshwanelang ka botlalo le ka tshwanelo ya madi a gago.

Hisetori ya gago ya go adima madi le sekoloto sa gago di ama gore banka e tla go dumela go amogela karata ya sekoloto. Fa o nale sekoloto se se ntsi kgotsa o sa duele ka nako banka e ka ganetsa kopo ya gago. Go tokafatsa maemo o ka duela sekoloto ka nako, fokotsa sekoloto se se ntsi, netefatsa gore o duela ditshwanelo ka metlha. Ka go dira jalo o oketsa monyetla wa gore kopo ya gago e tla amogelesega.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go tlatsa form-o ka magwebo, go tlogela dipampiri tsa boitseanape kgotsa go kopa karata fa o sa itekanetse go duela. Go netefatsa gore kopo e tsamaya sentle o tshwanetse go tlatsa form-o ka nepo, go tsaya dipampiri tse di tshwanetseng le go netefatsa gore income le history ya gago ya go duela e siame. Ka go dira jalo o oketsa monyetla wa gore kopo ya gago e tla amogelesega.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

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa batho go bona gore ba na le bokgoni jwa go duela karata ya sekoloto, go tlhaloganya ditshenyegelo le interest le go tlhomamisa gore ba dira ditshwetso tse di maleba ka ditlhokego tsa bone. Ka go dira jalo motho o ka tila dikoloto tse di oketsegileng le go laola madi ka tlhompho.